Maṅwe a mavherivheri enda vhuya nda a pfha malugana na u fhirela ha HIV ndi uri muthu o kavhiwaho nga HIV u mboḓi namba a fa.

Ee ndi zwa ndeme, u ḓiselwa tshumelo ya mutakalo ngomu hayani, muthu a songo ya vho vhuongeloni. Ngauri vhuongeloni hu na vhalwadze vhanzhi, zwine zwa ita uri na malwadze a vhe manzhi. Muthu ane ha khou tou lwala a tshi ya vhuongeloni a nga kha ḓi vhuya o kavhiwa nga malwadze maṅwe manzhi. Zwino u ḓiselwa ha tshumelo hayani, zwi a thusa kha u dzivhela zwithu zwi ngaho zwi ngaho zwenezwo.

Ee ndi zwa ndeme uri vhathu vha tshinnani vha vhudzwe nga ndeme ya zwa vhuteamiṱa, ngauri tshiṅwe tshifhinga vhathu vha tshinnani vha vha songo ḓi imisela uvha vho khotsi. Fhedzi vha kombetshedzea ngauri tsheo i kha wa mufumakadzi fhedzi arali vhone vhaṋe vha tshi nga kona u zwi thivhela, zwi ḓo thusa nga maanḓa.

Hai a si tshifhinga tshoṱhe tshane vhaswa vhane vha khou thwasa, vha vha na mbidzo ya u vha maine. Nga kuvhonele kwanga ndi khou vhona uri vhaswa ri kho balelwa u pfhesesa uri maḓuvha ha fani zwithu a zwi ngo nga ḓo dzula zwi tshi tshimbila zwavhuḓi. Hone musi zwi sa kho tshimbila zwavhuḓi, a zwi ambi uri muthu u tea uri a thwase u vha maine wa tshirema.

Vhuponi ha hashu vhathu vha no tshila na vhuholefhali vha khou ṋewa tshikhala tsha u ḓi imisa nga vhoṱhe, ngauri vhanzhi vha vho vha a shuma. Zwine zwa kho amba uri vha kona u hola masheleni ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Vhuponi ha hashu a thi a thu vhona kiḽiniki ya mobaiḽi yane ya kho thusa vhathu nga ndingo dza HIV.

Ee nḓisedzo ya zwiḽiwa nga muvhuso kha vhana vha zwikolo, zwi kho thusa u fhaṱa maswole a muvhili ngauri vhaṅwe vha vhana vha balelwa u wana zwiḽiwa hayani, fhedzi musi vha tshi swika tshikoloni vha a kona u ḽa vha fura.

Khombo i re hone ndi ya uri vha fhedza vha tshi kho lwala maṅwe malwadze nga nṱha ha malwadze a sa fholi, zwo ḓisiwa nga vhupo ho tshikafhalaho vhune ha sianane na mutakalo wavho.

Maḓuvha ano vhathu vhono vha na ku humbulele kuswa siani ḽa vhuteamiṱa, ndi zwithu zwine zwi a ṱanganedzea kha vhadzulapo a u tsha tovha na thaidzo.

Vhathu vha nga tsivhudziwa uri vha wane mishonga kha zwiimiswa zwo teaho zwi nonga kiḽiniki kana sibadela, u fhira u wana mishonga kha vhathu ngauri vha tshi wana mishonga kha vhathu, hu nga kha ḓi itea vha wana mishonga ya mazwifhi.

Ee vhunzhi ha dzi resituwarenthe dzi na mabunga a vhuḓi o itelwaho vhathu vha vhuholefhali, vhunzhi hao a na dzi tsimbi dzine vha nga farelela. Nahone zwishumiswa zwa hone zwi vha zwo itelwa uri zwi vhe fhasi uri vha kone uri vha zwi swikelele.

Pfhu pfhumbudzo ya zwa vhuteyamiṱa, ndiya ndeme zwikoloni ngauri ho novha na vhana vha zwikolo vhanzhi, vhane vha khovha vhabebi vha kha ḓivha vhaṱuku nga u tshaya nḓivho.

Nḓila ya khwiṋe ya u ḓi tsireledza, kha u kavhiwa nga tshitzhili tsha HIV ndi u shumisa khondomu.

Ndi zwa ndeme uri vhafunani vhane vha vha na dwadze ḽa HIV vha wane thikho vhoṱhe, na uri vha wane dzilafho vhoṱhe uri vha songo tsha dovha hafhu vha shelana.

Ee vhadzulapo vhane vha vha na vhulwadze ha Cancer, vha kho wana thikhedzo yo teaho kha tshitshavha.

Mushumo wa khondomo ndi wa u thivhela malwadze, na u tea muṱa.

Zwithu zwane zwa nga ita uri vhalwadze vha re na malwadze a sa fholi, vha wane ṱhogomelo zwo leluwa. Ndi u shumisa Home Based Care vhathu vhane vha ḓo ya u vha ṱola nga misi u vhona uri vha kha ḓivha vho takala.

Ee kiḽiniki dza vhupo ha mahayani dzi khou shela mulenzhe kha u fhaṱusa vhathu nga ha ndeme ha u dzhena a u ḓi dzhenisa kha zwa vhuteamiṱa, nga maanḓa kha vhaswa. Vhanzhi vho no vha na tshenzhemo vha dovha vha shumisa vhuteamiṱa.

Ndi zwa ndeme uri muthu a ḓi wane a khou ita ndingo dza malofha tshifhinga tshoṱhe, u itela uri arali huna vhulwadze vhu ṱavhanye u waniwa uri a kone u ṱavhanya a fhola.

Ndi nga ṱavhanya nda ya kiḽiniki nda vha ṱalutshedza uri khondomo yo phamuwa musi ndi kho ita zwa vhudzekani, uri vha kone u mpha philisi dza u thivhela vhulwadze.

Hai kha vhupo hahashu ahuna vhathu vhane vha kho haṱula nga ṅwambo wa tsheo dze vha dzhia malugana na zwa vhuteamiṱa.

Mbudziso dza vhuṱhogwa dzane muswa a fanela u dzi vhudzisa malugana na u teamiṱa, ndi masiandoitwa kha muvhili wawe. Nga maanḓesa kha mafhungo a u kona hafhu u vha na vhana, nga murahu ha tshifhinga muthu akho zwishumisa.

Ndeme ya u vhona tsumbadwadze dzi songo ḓoweleyaho kha muvhili waṋu, na ṱavhanya na ya ha dokotela ndi uri ni ṱavhanya na wana dzilafho. Dwadze ḽi sathu thasela muvhili woṱhe.

Ndi zwa ndeme uri vhana vha funzwe nga, nga u ita vhudzekani ho tsireledzeaho uri hu sa vhe na vhana vhane vha ṱavhanya vhavha vhabebi vha tshe vhaṱuku. Kana vhana vhane vha ṱavhanya vha kavhiwa nga tshitzhili tshi nonga HIV.

Madokotela a tshirema, ndi kale vha tshi kho thusa vhathu ngo vhafha mishonga, hu sathu vha na vhorasaintsi. Vhathu vha tshi khou kona uri vha thusalee.

Vhathu vhane vha kho ita zwa vhuteamiṱa, vhanzhi vha hone a vha tsha ita vhudzekani ho tsireledzeaho zwine zwa ita uri vha fhedze vha khou kavhiwa nga maṅwe malwadze.

Ngeletshedzo ine nda nga i ṋekedza vhaswa malugana na, vhuteamiṱa ndi ya uri kha vha vhudzisese vha ḓivhesese nga masiandoitwa a vhuteamiṱa miṱa uri vha kone u ṋanga zwo vha fanelaho.

Zwine muvhuso wa nga ita u itela uri hu vhe na tshanduko, kha u dzhena ha tshumelo ya shishi ndi u lungisa bada. Uri zwiendedzi zwingaho dzi ambuḽentse zwi kone u ṱavhanya zwi pfhuke.

Hai maitele o ralo a si a vhuḓi nahone ha fhaṱi tshitshavha, ngauri vhanzhi vha vhaswa vha fhedza vho ṱavhanya vhavha vhabebi vha tshe vhaṱuku, kana vha songo tsha fhedza tshikolo ngori vho tea uri vha litshe uri vha kone u ṱhogomela vhana.

Tshitshavha tshi a lavhelela vhana, uri vha songo ya zwikoloni vha sale vha tshi ṱhogomela vhaaluwa. Zwine nda vhona zwi songo fanela.

Athi athu u ṱangana na khombo ya u ḓi wana ndi khou dalela dokotela a si na ṱhadziela nahone a siho mulayoni.

U ya nga ha tshenzhemo yanga zwithu zwihulwane zwine zwa vha na maanḓa na vhushayanungo kha sisiṱeme ya ṱhogomelo ya mutakalo wa tshitshavha, ndi u sa vha na mibete yo vhalaho dzi kiḽiniki kana vhuongeloni.

Ḓuvha ḽo u fhedzisela ḽe nda dala kha kiḽiniki ya tshitshavha vhuponi ha hashu a thi ngo kona u wana thuso ngauri vhathu vho vha vho ḓala.

Ndi ngauri vhathu vhanzhi a vha koni u swikelela u badela khetho dza phuraivethe khavho, khavho zwi vha zwi khwine u wana ṱhogomelo ya mutakalo ya tshitshavha.

Khwiniso dzine dza nga itiwa ndi dza u renga mibete yo vhalaho yo ri vhathu vha kone u wana ho u lala na u engedza manese na u itela uri a hu shothi mishonga kana philisi dza vhalwadze.

Muvhuso u nga tikedza kiḽiniki dza tshitshavha vhuponi ha mahayani nga u ṱavhanya wa lugisa zwiṅwe zwa zwishumiswa uri vhalwadze musi vha tshi swika vha songo sa wana thuso nga mulandu wa uri zwiṅwe zwa zwishumiswa zwo tshinyala.

U shaya vhashumi kha kiḽiniki dza mveledziso zwi kwama vhuimo ha tshumelo dza ṱhogomelo nga nḓila i si yavhuḓi ngauri vhathu vha fhedza vho lindela tshifhinga tshilapfhu vha saathu thusiwa.

Ee ndo no vhuya nda tshenzhela u lenga tshifhinga tshilapfhu kiḽiniki nga ṅwambo wa uri ho vha hu na vhaongi kana madokotela vha si gathi.

U ya nga kuvhonele kwanga muvhuso u tea u engedza mbadelo ya vhashumi u itela u kunga vhashumi vhanzhi vha zwa mutakalo.

Vhugudisi kana u gudiswa mushumo wa zwa mitakalo u nga thusa kha u thandululo ṱhahelelo ya vhashumi kha tshumelo ya mutakalo wa tshitshavha ngauri hu ḓo vha hu na vhashumi vhanzhi vhane vha nga thusa vhalwadze.

Musi vhashumi vha kiḽiniki vha tshi shuma nga maanḓa zwi a kwama ṱhogomelo ine vhalwadze vha i wana ngauri mushumi u a fhedza o neta a si tsha kona u shuma zwavhuḓi mushumo une a tea u shuma wone.

Dzi kiḽiniki dza tshitshavha dzi anzela u ḓala nga vhalwadze ngauri vhaṅwe vha vha vha songo kona u wana thuso maḓuvhani o fhiraho vhaṅwe ndi ngauri a vha koni u swikelela u badela khetho dza phuraivethe.

Khaedu dzine vhaongi na madokotela vha sedzana nadzo musi vha tshi fanela u lafha vhalwadze vhanzhi u fhira vhane vha nga kona u vha lafha, ndi u shotha ha philisi kana miṅwe ya mishonga kana u sa tsha vha na na fhethu hune vha nga isa vhalwadze hone ngauri mibete i vha yo no ḓala kana u fhedza vha tshi shuma awara dzi fhiraho dzine vha tea uri vha shume dzone.

Sisiṱeme dza didzhithala dza u buka vhalwadze dzi nga thusa kha muhwalo wa vhalwadze nga nḓila yavhuḓi ngauri zwi ḓo fhungudza vhathu vhane vha ita ḽaini kiliniki ngauri muthu u ḓo ḓi tou ya nga tshifhinga tshe a buka ngatsho nahone zwi ḓo ita uri vhathu vha songo sokou ḓa vha fhedza vha songo wana thuso nga uri muthu u ḓo tea uri a thome a buke a saathu u swika.

Ee ndo no vhuya nda bva kiḽiniki ndi songo thusiwa nga nṱhani ha mitevhe milapfhu.

Tshithu tsha khwine ndi sisiṱeme ya didzhithala yane vhalwadze vha ḓo kona u buka vha saathu swika kiḽiniki u fhungudza muhwalo wa u kalula ha vhalwadze.

Ndo no vhuya nda lindela kiḽiniki ya tshitshavha matsheloni oṱhe, zwa fhedzisela zwi songo kwama ḓuvha ḽanga zwavhuḓi ngauri a thi ngo kona u ya he nda vha ndi khou tea u ya hone nga masiari.

Zwifhinga zwilapfhu zwa u lindela ndi mafhungo o ḓoweleaho kha tshumelo ya mutakalo wa tshitshavha ngauri hu vha hu si na manese kana madokotela o fanelaho u thusa.

Ngeletshedzo ine nda vha nayo kha u fhungudza tshifhinga tsha u lindela dzi kiḽiniki ndi u buka musi muthu a saathu swika u itela uri muthu a tou swika nga tshifhinga tshenetsho tshine a tea uri a thusiwe ngatsho.

Sisiṱeme dza u buka dzi nga thusa kha tshifhinga tsha u lindela kiḽiniki ngauri muthu u ḓo tea u swika nga tshifhinga tshetsho tshine a tea uri a ṱhaṱhuvhiwe ngatsho.

Khaedu dzine ambuḽentse dza sedzana nadzo musi dzi tshi lingedza u swikelela vhalwadze vha re fhethu hu si ha fomala ndi uri a hu tou vha na bada dzavhuḓi nahone zwiṱaraṱa zwi vha zwi si na madzina ane vha nga shumisa u swikelela fhethu hu re na mulwadze.

Hai athi athu vhuya nda tshenzhela u lenga ha tshumelo ya ambuḽentse kha vhupo hu si ha fomaḽa.

Tshitshavha tshi nga thusa tshumelo dza shishi u wana mulwadze nga u sumbedzisa vhareili vha ambuḽentse uri mulwadze u wanala thungo dzifhio.

Mvelaphanḓa dzine nda nga tama u dzi vhona kha u fhindula kha nyimele dza shishi, ndi u fhindula nga tshifhinga tshihaḓu.

Nyimelo mmbi ya bada kha vhupo hu si ha fomaḽa i kwama u swikelela ha ambuḽentse nga nḓila i si yavhuḓi ngauri tshiṅwe tshifhinga hu vha hu si na bada yavhuḓi yane ambuḽentse ya nga tshimbila khayo u swikelela mulwadze.

Vhadzulapo vha nga thusa kha u u ḓisa mulwadze tsini na hu re na bada i re yavhuḓi uri ambuḽentse i ṱavhanye i wane mulwadze.